Ho sebedisa sepalangwa se ba reng ke ehailing. Ho bonolo ebile ho na le tshireletso. Ho bonolo ka baka la hore o fihla ka nako hohle moo o batlang ho ya teng, ebile tjhelete ya teng ha e turu. Ke tjhelete e utlwisisahalng, o kgona ho tloha ntlong ya hao, o fihle ntlong ya motswalle wa hao e o siye kgohong . Ehailing transport e thusa le batho ba seng ba tsofetse hoba ho ya taxing e tlaba ntho e telele ho batho ba tsofetseng.

Ke ka ikutlwa bohloko hoba ha o le tjena ke ke se kgone ho fihla mosebetsing, ke tla tlameha ke ho kgutlela ntlong mme ke bolelle lekgowa la ka ka seo se etsahalang hore ba ditekesi ha ba tsamaye ebile ba strike-ng.

Ke ka batla ho tseba hore re ya kae, re tlo hloka ho tshela petrol e kakang . Re tlo hloka ho phomola ha re fihla setopong se feng, ka hoo ke tla tsebisa metswalle ya ka hore ho ka hlokeha bokae motho ka mong. Re kgone ho kopanya tjhelete eo, kaofela re kgone ho bona hore re fihla jwang moo re yang teng ebile tjhelete ena re tla e sebedisa jwang Kaba ka taba tsa marobalo le dijo le tsohle tseo re tlabe re di hloka polekeng eo e re yang ho yona.

Nkutlwe hle nnake. Ha re tlo nka leeto lena la rona la ho ya Gauteng, re tlo hloka tjhelete e kang two thousand rand, motho ka mong. Tjhelete ena ke yona e tla re etsang hore re kgone ho tloha mona re fihle Gauteng, e re ha re fihla Gauteng re kgone ho thola le poleke ya ho robala, re kgone ho thola le poleke ya dijo. Tjhelete eo e hlanne e re tlose Gauteng e re kgutlise mo hona lapeng.

Mmameleng, ke ne ke palame sefofane sa first class, sa majabajaba. Ka sefofaneng sena ne ke tshwerwe seka kgosihadi. Ke ne ke dutse ke tlisetswa ntho e nngwe le e nngwe, ha ke kopa sa ho nwa ke a tlisetswa. Ha ke kopa sa ho ja ke a tlisetswa. Ebile sefofane sena se ne se na le nthonyana eo o kgonang ho kena ka hare ho yona. O etse seo o se etsang, ha o qeta o itukise, o shebile seiponeng. O kgutle, o tlo dula fatshe, o nne o shebelle le tsa social media. Sefofaneng sena o kgona ho bala buka ya hao, o kgona ho robala, o kgona ho etsa tsohle tseo o batlang ho di etsa. Ho monate ebile ekare ha o ka hara sefofane. Basebetsi ba teng ba o tshwara ka hlompho.

E, ba tlamehile ho nyolosa. Ha mafura a nyoloha le ba raditaxi , ba tlameha ho nyolosa tjhelete ya ho palama hoba ha ba sa e nyolose ha ba no bona moo ba sebeletsang teng. E, ke a dumela ho ba thata ho rona ha mafura a nyoloha le bona bakganni ba tlameha hore re nyolosetsa tjhelete eo re e patalang, empa ha ho letho seo ba ka se etsang.

Nkutlweng, ka nako tsohle ba ditekesi ba na le ho strike-a, ba se re nahanele hore re hloka ho fihla mesebetsing. Ha re re rea palama, ba re hanetsa ha hona taxi e hlatswang renkeng e re se mesebetsing. Jwale ka hoo, ke re kajeno ha re se ke ra palamang ditekesi, ha re yeng beseng e leng hore e tla re fihlisa mesebetsing ya rona.

Ntho e bohloko e ke utlwileng hore ile ya etsahala ka dikoloing tsa Uber kapa Bolt, ke hore ho ne ho na le ngwanyana e leng hore o tlohile polekeng eo a ne a tloha ho yona, a ya polekeng eo a batlang ho ya ho yona. Ha fihla moo a se patale mokganni wa Uber. Mokganni wa Uber hoba o ne a batla tjhelete ya hae ke ha tla nkela ngwanyana enwa phone ebile be sentse ba qabana hona moo.